Ke rata sebapadi sena hobane se na le bokgoni bo ikgethang le boitshetleho lebaleng. Se bapala ka matla le tjantjello. Hape se kgona ho etsa dintho tse makatsang, tse etsang hore le se rate haholo.

Kwetliso la tsatsi le letsatsi. Sekolo se ka hlophisang mananeo a boikwetliso a bobebe letsatsi letsatsi. Mohlala, metsotso e le pele kapa morao, dithuto, ho ba le mehlala e metle. Matitjhere le batswadi ba ka bona bana ka ho ikwetlisa le bona.

Ho tlohella dithaba kapa mafika. Papadi ena e itshetlile ho dithaba kapa mafika. Moo batho ba sebedisang matla a bone a mmele le bokgoni. Ba ho hlohella, ho fifihela ho tsoma, ho tshwasa ditlhapi le ho tsamaya ka maoto nakong e telele

Ho bohlokwa bahlodi ha ho shejwa ditaba tsa marangrang. Ho bohlokwa ho eta hloko mohlodi wa taba. Ditaba tse tswang mehlodi e tshepahalang jwalo ka mekgatlo ya ditaba tsa lefapha le itseng. Di lokela ho founa ho fuwa boima bo fetang ba ditaba tse tsona mehloding, e sa jetseng hantle kapa e sa tshepahaleng.

Polelo ena ke nnete e hlakileng. Batho ba atlehileng haholo bophelong. Ba atisa ho ba le dipale tse telele tsa ho hloleha pele ba fihla moo ba leng teng. Ho hloleha ha se pheletso empa ke karolo ya bohlokwa ya leeto la ho ithuta le ho hola. O fane o fumanehile kapa monna motjha o a hlohileng, a hlolehileng ha ngata e le ho dipuo. Mandela o ile a qetela dilemo tse ngata toronkong a hloleha ho fedisa kgethollo ya morabe ka pele.

Maemo a mehaho. Ho bohlokwa ho etsa tlhahlobo tlhahlobo e felletseng ya tsa dipapadi, diofising. Dikamore tsa ho fetola diaparo le disebediswa le tse tse ding tse amanang le dipapadi. Ho tseba hore na di maemong a jwang. Boikemisetso bathong ho ikemisetsa ho batho amohela baeti. Ho amohela baeti hantle, ho bolela ho fana ka tikoloho e sireletsehileng, e hlwekileng le e amohelehang.

Ho palama saretse le ho palama saretse. Ke kgetha ho palama seretse hobane ho le monate haholo le ho hloka botsitso bo bo ngata le boqe, le boqhetseke.

Dikopo tsa dithuso, diprojeke tsa dipapadi, mekgatlo ya dipapadi, dikolo kapa dihlopha di ka etsa dikopo tsa dithuso bakeng sa diprojeke tse ikgethileng. Tse kang ho aha mabala a dipapadi. Mokgwa wa kopo ha ngata ho ba le diforomo tsa dikopo tse loketseng ho tlatswa, tse hlokang dintlha tse qaqileng ka projeke.

Disebediswa tsa dipapadi tse teng ha jwale, ke disebediswa dife tsa dipapadi tse teng motseng ha jwale? Mme disebediswa ke bo mang? Dihloko tsa setjhaba ke dipapadi tse ratwang ke batjha le baahi motseng.

Tshebedisano le ho sebetsa mmoho. Ho rarolla mathata, boetapele le ho latela. Ho laola maikutlo, boitshwaro bo botle le tlhompho ho tatso ho batjha.

Boitelo le ho sebeletsa ka thata. Ho ba le tjantjello, ho sebedisa di nonwane, ho ba mohlala la ho ba le boikemelo. Ho iphedisa ka matsoho a hao ho bontsha boikemelo le bokgoni ba ho iketsetsa bokamoso ba hao.